Ndi nga lingedza u amba na vhathu uri zwiḽiwa zwa sialala zwi a dzhia tshifhinga u vhibva, zwino ndi zwa ndeme uri ri shumisane sa tshigwada uri ri ṱavhanye ri fhedze uri vhathu vha kone u ḽa.

Ndi zwa ndeme ufha ṅwana dzina, ngauri dzina ḽi a amba dzina ḽi a dovha ḽa tevhelela.

Musalauno vhana a vha tshena dzangalelo ḽa u bika kana u ḽa dovhi, ngauri a huna vhathu vhane vha kho vha funḓedza, a huna vhathu vhane vha kho vha bikela uri vha thetshele uri dovhi ḽi a ḓifha.

Tshidzimba tshi bikwa nga mavhele o siḓiwaho na nḓuhu na phonḓa na ṋawa. Hu dovha hafhu ha vha na mavhele na nḓuhu zwo koḓeliwaho dzane dza shumisiwa utshi nyongelela.

Ndeme ya uri vhana vhaye muḽani, ndi ya u thivhela malwadze ane a nga ḓa arali muthu a songo fumba.

Uya nga nḓivho yanga ndi vhona vhana vha sa ḽi lwo linganelaho mirudini nga uri zwiḽiwa zwavho zwi fhedza zwi tshi kho ḽiwa nga vhadabe.

Hu tshi ambiwa nga vhuswa ha makonde na vhuswa vhutete muhumbuloni wanga hu ḓa mafhi ngauri ndi mu ndi vhuswa vhuno ḓifha sa mafhi.

Zwithu zwi no ṱalusa mutshato kana mbingano ya sialala, ndi kuambarele vhanzhi vha vho ambara miṅwenda, zwi tshi ḓa kha zwiḽiwa hu bikiwa zwiḽiwa zwa siyalala zwingaho tshidzimba na muroho wa thanga.

Ṅwana a tshi bebiwa hu fhela tshikhala tsha miṅwedzi miraru a sathu u bvela nnḓa kana u vhoniwa nga vhathu.

Zwiḽiwa zwine nda vhona zwo fanela u ḽiwa nga vhana murundini, ndi vhuswa na muroho na tshisevho tshiṅwe na tshiṅwe tshine tsha nga vha tsho bikiwa.

Zwine vhurangaphanḓa ha shango vha nga ita u tsireledza ndaka ya vhadzulapo khau hombokiwa, ndi u thusa kha u ḓisa ndifhedzo kha vhathu vhane vha nga waniwa vho homboka thundu ya vhadzulapo.

Uya ngaha tshivenḓa muthu o lovhelwa nga mufuṅwa wawe u fanela u mu lilela lwa miṅwaha miṱanu.

Maitele ane a tevhedzwa hahashu musi hutshipfi hu na mutshato, hu tea uḓa vhathu vha thoma vha mala muselwa musi vho fhedza u malwa, u mala vha kone u ṱuwa nae vha ya vha maṱanganedza muḓini wawe muswa.

Ee zwi vha zwo fanela uri hezwi hu tshi itiwa vhuṱambo ha sialala hu shumisiwe zwiḽiwa zwa sialala fhedzi, hu u itela u thonipha mutambo vhuṱambo.

Luimbo lwane lwa a dzelwa u lidzwa na vhu imbelelwa minyanyani ndi luimbo lwa mifhululu ai lile.

Nyimbo dza sialala dzine dza lidziwa dza khumbudza vhubvo hashu ndi nyimbo dza tshingondo.

Nḓila yo ḓoweleaho ine muthu wa munna a tea u ambara nga yo ḓuvha na ḓuvha, ndi tshikipa na vhurukhu vhulapfu vhuna banda na zwienda.

Ee ndanga ṋewa tshikhala tsha u pfhumbudza murafho u ḓaho, maitele a u bika tshidzimba ndi nga kona u vha gudisa sa izwi mmenga vho gudisa uri tshi bikisiwa hani.

Zwine zwa fanela u itiwa musi muthu wa mufumakadzi a tshi khouya u vhingiwa, ndi uri hu tea u vha na pheletshedzi dzine dza mufhelekedza muḓini wawe muswa dza swika dza muthusa kha mishumo ya hayani dza fhedza dza musia haningei.

Ee maidioma ane a shumisiwa kha tshivenḓa a na ngudo kha vhathu, nga uri a ri gudisa zwinzhi nga vhubvo hashu na nḓila ine vha kale vho vha vha tshi humbula ngayo u ita zwithu.

Ee ndi a tenda kha sialala, ndavha na ṅwana wa musidzana ndi ḓo mu tendela uri a tevhelele maitele a sialala, tenda a tshianana na lutendo lwashu.

Khalaṅwaha ine ha imiswa ngayo mirundu ndi ya vhuria, hu tshi kho itelwa uri vha kone u fhola zwavhuḓi nga tshipidi.

Tshiimiswa tshine tsha langula zwa mirundu, ndi tshiimiswa tsha zwa mutakalo hu kho itelwa uri vhana vho yaho vha vhuye vho tsireledzea vha si na malwadze.

A zwo ngo leluwa uri vhathu vhamalane nga sialala ḽo fhambanaho fhedzi zwi a konadzeya.

U iswa ha vharwa murunduni ndi zwavhuḓi kha nṋe sa mudzulapo ngauri vharwa vha vha vho tsireledzea kha malwadze, vha dovha vha gudisiwa uri vha vhe vhanna.

Athi tu vha na vhuṱanzi kha uri mivhala ya miṅwenda i na zwine ya amba zwone na, ngauri maḓuvhano ho no vha na mivhala minzhi miswa.

Zwiambaro zwa sialala zwine zwa ambariwa musi hu na mbingano nga mvelele ya hashu ya Tshivenḓa ndi u ambara ṅwenda.

Ndi ḓi pfha ndi wa maṱhakheni musi ndo ambara zwiambaro zwa sialala kha zwimima zwo khetheaho.

Ee zwiambaro zwa sialala ndi zwa ndeme kha vhuṱambo ha musalauno u sumbedza u ṱhonifha mvelelo na sialala.

Labi ḽine ḽa takalelwa vhukuma vhuponi ha hashu, ndi labi ḽa ṅwenda, vhaṅwe vha u ambara sa ṅwenda, vhaṅwe vha u ambara sa mu musisi.

Vhulungu vhu a shumiswa kha u nakisa zwiambaro zwa sialala.

Ee vhanna na vhafumakadzi vha ambara zwiambaro zwo fhambananaho zwa sialala kha zwimima zwa mvelele. Vhafumakadzi vhunzhi vha vha vho ambara miṅwenda ya nga ntha na ya nga fhasi ngeno vha vhanna vha tshi nga ḓi ambara ṅwenda wa nga ntha na vhurukhu kana vha tou ambara tshikipa tsho itwaho nga ṅwenda.

Tshiṱori tshine zwiambaro zwanga zwa sialala tsha amba ndi uri ndi a funa mvelele nahone ndi a ḓihudza nga vhufa hanga.

Muṱani wa hashu musi ṅwenda u si tsha nndingana ndi a kona u fha murathu wanga kana ṅwana wa mukomana wanga uri a wu ambare tshifhinga tshine a ḓo kona u, wa ḓo kona u mu lingana.

Tshifhinga tshine nda ambara zwiambaro zwa sialala nga u ḓikukumusa ndi nga ṅwedzi wa vhufa wa September.

Fesheni ya shango ḽoṱhe yo ṱuṱuwedza nḓila ine vha amba vhathu vha ambara ngayo vhuponi ha hashu nga nḓila i si yavhuḓi ngori vhanzhi vha vhathu a vha tsha tou ambara nga nḓila i no sumbedza u ṱhonifha mivhili.

Vhaswa vhanzhi vha hune nda dzula hone vha funa zwiambaro zwa musalauno u fhira zwiambaro zwa sialala ngauri ndi zwiambaro zwine vha zwi ambara ḓuvha na ḓuvha ngeno zwiambaro zwa sialala vha tshi tou zwiambara musi hu na zwimima.

Nḓila ine zwiambaro zwa sialala zwa ṱanganyisa na zwitele zwa musalauno ndi musi vharungi vho tou shumisa labi ḽa sialala ḽi no nga labi ḽa ṅwenda u runga dzi rokho, dzi hemmbe na zwikete.

Nyanḓadzamafhungo ya matshilisano na vhaḓivhalea zwi ṱuṱuwedza fesheni ya ṋamusi nga nḓila dzo fhambanaho ngori vhunzhi hashu ri ya fu, tama u kopa zwine ra zwi vhona kha nyanḓadzamafhungo kana zwiṅwe zwine ra zwi vhona vhaṅwe vha vhaḓivhalea vho ambara.

Ndi vhona zwi zwavhuḓi u ambara zwiambaro zwa sialala na maṱeki kana marukhu a musalauno.

Ee vhunzhi ha zwiambaro zwa sialala zwi khou rungiwa u itela zwimima zwa musalauno zwi ngaho ḓuvha ḽa vhufa kana minyanya.

Kha waḓiroponi yanga ho ḓalesa fesheni ya musalauno u fhira zwiambaro zwa mvelele.

Ee hu na mutsiko wa ambara zwiambaro zwa musalauno kha zwiṅwe zwikhala zwa nnyi na nnyi zwi ngaho miṅwe ya mishumo yane vhathu vha shuma yone yane hu na yunifomo yo ya ngauri yane vha tea u ambara yone.

Mvelelo ine vhaṱuṱuwedzi vha fesheni vha vha nayo kha tshitaela tshanga ndi uri ndi a tama u ambara sa vhaṅwe vha vhaḓivhalea vhane nda vha vhona kha theḽevishini.